Ngokucabanga kwami bacale babheke izinto ezifana nabo-target market ukuthi abantu laba ababathengiselayo yini abayithengisayo bese basebenzisa lokho ukuze bakwazi uku-advertise-a. Kufana nokuthi mhlampe ngi-advertise-a amazambane so i-target market yami, abantu bamafamu. So, ngizosebenzisa amazambane mhlambe ngiwapheke ngenze i-mash potato noma ngenze ama-chips. Ukuze i-target market yami ikhone ukubona le nto engiyenzayo, ukuze so that they can buy bakhone ukuthenga into the advertising le engiyenzayo, so bahlanganisa lento abayenzayo bayihlanganise nalento athengiswayo ukuze bazokhona ukuthola leso sponsorship yalento athengiswayo.

Ayi cha angeke mina ingiphathe kahle, angeke nje ingiphathe kahle. Ngicabanga ukuthi nje akusi into enhle ukuthi ubese uzikhiphile nomuntu, bese umuntu abebhizi nomakhalakhukhwini wakhe alokele abheka ama-notification ulokhu ubhizi uphambi kwakhe. Ngesinye isikhathi kubukeka ngathi mhlambe uyambhora noma lento eniyenzayo ayikho mnandi for yena, yikho agcine esekambamba umakhalekhukhwini wakhe. Abanye nokuphendula i-phone call mhlambe i-phone call engekho engabalulekanga uthole ukuthi akusiyo i-imejensi, abanye nje kube uye ovele ashayele abantu ucingo nilokele nihleli nonke. Nje ayi kuyizo izinto ezimbi engicabanga ukuthi nje akumelanga zenziwe uma uzikhiphile nomuntu because kwayena kumele uhloniphe isikhathi sakhe ukuthi uzile lapho.

Kakhulukazi uma ukhetha iyingoma ongazidlala kwi-session yejimu kumele kube yiyingoma ezinethempo ephezulu, iyingoma ezikwazi ukuthi zikhuthaze zenze nomzimba ukuthi uhlale ubhizi ukuthi ngoba umculo okhalela phansi noma umculo o-slow u-slower down umzimba uma ujima. So kufuneka iyingoma ezine-lexiup tempo ezikhuthazayo umzimba, ezikhuthazayo kanye futhi nengqondo, iy'ngoma ezi-fast-i yabo, iy'ngoma ezizokwenza ukuthi ulukele uchubeka wenza lento leyo oyenzayo. Futhi unganaki nokuthi uyajima kodwa ubugijima ngenxa yawo u-music ngoba i-tone yo-music kanye nomzimba wakho zibe zihambelana.

Ngambuza imibuzo efana nokuthi, ubani abantu laba abathengiselayo? Ngibuze futhi nokuthi, uxhumana kanjani nabantu asebenzisana nabo, kakhulukazi i-audience ukuthi une-relationship enjani nabo? Abaphi abantu aseke asebenzisana nabo phambilini? Nokuthi, uthola kanjani i-information ukuthi akhone ukuthi ahlezi a-relevant kwi-social media? Ya.

Singasebenzisa izinto ezifana nabo-WhatsApp ngoba zine-WhatsApp calling, ne-WhatsApp video calls, okunye esingakusebenzisa okwe-Facetime, okunye futhi esingakusebenzisa okwe-Skype or i-Teams. Ngoba lezo zinto lezo ziwonga kakhulu imali verses making a direct call ngoba futhi lezo zinto ziyakhona ukusebenzisa izinto ezifana nabo-Wi-Fi, ene iyindawo eziningi phesheya ziba nazo izinto ezifana nabo-Wi-Fi and those things ziza mahhala. So singakhona ukuthi songe imali by having access to i-Wi-Fi ezindaweni ezi-around, then sizokhona ukuthi sixhumane nabantu esibathandayo.

Ngacala ngithole ukuthi abobani labo bantu labo, ngingaba-tracer ngihambe ngiye-inthanethi café ngizothola abantu abazosi-trace-ela noma kwi-cellphone network ezosi-trace-ela bona nge-IP address, bese sihambe siye emaphoyiseni siyoripota i-case. Sivule i-case sesiphethe amaphepha aphelele

Ubaba angavula i-app yakhe yasebhanke bese a-connect-e to the internet bese avule i-business account, makavula i-business account a-create ama-business profiles wakhe for abantu abamsebenzelayo. Bese afake ama-details wabo, bese a-confirm-e ama-details wabo, bese uzokhona ukuthi ababhadale ama-employees wakhe each and every month kuzophuma kuye kuthi uyenza i-recurring payment or i-once-off payment depending on the type of business that anayo. Lezo zinto zizomsiza mkhulu noku-submit-ha izinto ku-SARS ngoba everything anayo uzobe akhona ukuthi athole i-papertrail yakhona ebhanki le azobe ayisebenzisa.